Andikholelwa ukuba abefundi babe neemfihlo. Imfihlo yokukhulelwa kumele utitshala ayazi ukuze azokhawuleza afuna uncedo olufanelekileyo xa umfundi lowo ukhulelweyo esengxakini.

Ndicinga into yokuba baxatyisiwe kwaye bakhathalelwe ngokuba urhulumemte uyayikhupha imali yendodla ukuze bakwazi ukuthenga ukutya kunye neepilisi.

Ndicinga ukuba abongikazi kuyafuneka ukuba bahambele ezi ndawo bechaza ukuba yintoni isifo somhlaza kwaye zintoni iimpawu zayo, iyintoni ekufuneke abantu bezityile ukukhusela esi sifo. Yintoni ayibonayo ukuze akhawuleze aye esibhedlele?

Ndicinga ukuba funeka abe nomonde, abe naso nesibindi sokumelana neentlekele namasikizi athi enzeke ukuze ukwazi umsebenzi ukuqhubekeka ngokukhawuleza.

Ndicinga ukuba silusapho kuyadingeka ukuba sihlale sixuzulule le nto. Kodwa ukuba iyasixaka, sigqithele kumgca ongaphambili, unontlalontle okanye amapolisa ukuze kufumaneke isisombululo sale nto.

Ndicinga ukuba akulunganga oogqirha bacebise njalo. Kuxhomekeka kumzali, kwibhinqa lomntwana ukuba lona liziva njani, kwaye wonke umntana unendawo entliziyweni kamama wakhe.

Molo, mhlobo wam. Ndiyathemba urayithi. Ndithi mandikukhumbuze ngencoko yethu esasikhe sanayo ngamayeza esintu. Ndithi mandikwazise ukuba ayasebenza amayeza esintu kodwa ukuba uwaxuba ngendlela elungileyo, nakhona ukuba uwasebenzisa ngendlela ekufanelekileyo.

Kuthi qatha umntwana. Ukucwangcisa kuvala ukuba ube nomntana phambi kwexesha okanye ube nomntwana ngexesha elingalungelanga.

Ndicinga uba kulungile ukusebenzisa le indlela kubantwana besikolo, ukuze umntwana afunde agqibe ahlale iminyaka engakhange akhulelwe esesikolweni. Ngokuba inaliti bayaya, baphinde bangayi, umntwana akhulelwe.

Ndicinga uba babafundisa ngendlela elungileyo ukuzikhusela ekusulelekweni kwesifo sikaGawulayo. Kwaye kweli xesha langoku zikhona amachiza abawaseliswayo abantu ukuze bakhuseleke bangasuleleki kwisifo sikaGawulayo.

Ndicinga ukuba wayeneentloni ukuveza esi simo kuba engumntu ongutata, esazi ukuba uyintloko yekhaya. Bekumela ukuba nguye owenza esi simo kumfazi.

Dadethu, ndicinga ukuba kulungile ukuba simse kwikhaya labantu abadala apho bajongwa khona imihla nezolo, kwaye uncedo olukhona phana luncedo oluvela kubongikazi kunye noonontlalontle.

Ndingava kabuhlungu kakhulu ngoba igciwane eli liza kumbulala.

Dadethu, ndiyacinga ukuba udibane nogqirha ukuze uza kuncedakala, ngoba bona bakutreyinelwe oko.

Ewe, ndicinga njalo, kuba ngemali baza kuthenga izifuno kunye namachiza, namayeza aza kunceda nempilo yabo.

Ndiza kumcebisa ukuba adibane nonontlalontle kodwa aqale kumongikazi, ajonge izinto ekumele azijonge. Athunyelwe kunontlalontle, aze unontlalontle ayibhekisele kongaphezulu kubo.

Kukuba sibize abantu abangamadoda sithethe nabo, sicacise ukubana yintoni into enokubangela ukuba babe neentloni nangabi nantloni ngazo ngeempilo zabo. Ngokuba ngabantu, bafana nomntu wonke.

Kukuba sibize intlanganiso nabafundi besikolo ukuchaza ngesi simo nokuphelisa ukusasazeka kwale nto. Nokuchaza ukuba ingehlela nabani na kwaye zeziphi izinto ezinothi zenziwe ukuba abanye bangabi safikelela kwesi simo.

Mhlobo wam, andiyithandanga ukubona utshaya kunye nabangani bakho. Iminyaka yakho mincinci kwaye ukutshaya kunobungozi, kubangela ukumoshakala kweziphunga.

Okwangoku ndilindile ndingathatha ithuba ndifunde kumaphepha axhonyiweyo edongeni asilumkisayo ngezifo ezikhoyo ebantwaneni nasebantwini abakhulu.

Abantu bempilo yabucala bayakhathala kakhulu kuba bayabhatalwa kwaye kuxhomekeke eluntwini ukuba isibhedlele sime ngokuba asikho phantsi korhulumente. Baye banikwe isixwayiso xa besenza izinto ezingalungelekanga.

Inkathalo ayizukufana ngokuba ulusapho kuwe kodwa xa efika phana ungumvakasheli.

Ayifumaneki ngokufana, emaphandleni kuyasokoleka ukuya ezibhedlele nofumana uncedo kwi-clinics. Kodwa apha edolophini yonke into ilula, kukufuphi, zininzi ngokubanzi iindawo ezofumanisa uncedo.

Bantwana bam, akulunganga ukugezela umntu okhubazekileyo. Xa nibona umntu okhubazekileyo esokola mncedeni, ningamgezeli. Ubomi bude, izinto ziyehla kumntu wonke, ingomso lethu asilazi.

Nyana wam, uxinzelelo lwengqondo yingqondo ephazamisekileyo. Abanye abantu bayakwazi ukuzalwa bephazamisekile, abanye abantu bathi xa befumana izinto ezibuhlungu nezenzeka empilweni yabo bafikelele kuxinzelelo lwengqondo.

Mhlobo wam, omkhulu nomncinci umntu funeke atye ukutya okusempilweni kwaye kufuneke ezilolongile. Ukuba eli yeza lithi umntu akunyanzelekanga azenze ezo zinto zombini yinkqatho leyo, ayikho loo nto. Ayilulunganga eli yeza.